Setlamelwana se ke reng se a tlhokega mo tikologong ya ka go thusa bagodi, ke gore go nne le di-home visit. Ka gonne bagodi ga ba itekanela go ka nna sebaka se se leele kwa ditleliniking, ba emetse thuso. Mme fa ba latelwa kwa lapeng o ba thusa thata mme go ka.

Gore bagodi ba tlhokomelwa ke mang go tswa fela mo maemong a kwa gae. Bagodi ba e leng gore ga bana bana kgotsa ga ba na balosika ba ba ba ba ka ba tlhokomelang, ke ka re ba isiwe kwa dintlong tse ba ka tlhokomelwang ko go tsone. Mme fela ba ba nang le masika ba ba ka ba ba ka ba tlhokomelang, ke ka re ba tlhokomelwe ke ba lelapa. Ka gonne go nna kwa dintlong tsa bogodi fa o na le wa losika o itseng gore o ka go tlhokomela, go ka nna botlhoko moo bagoding gore jaanong ga ba tlhokomelwe ke ba ba ba ratang.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaeletsegileng mo bathong mabapi le go tlhokomela batsofe ke gore, fa o le motsofe o tlhokomelwa ke balosika. Mme gantsi go nna le mongwe o rileng o tlhophiwang go tlhokomelwa motsofe o rileng. Go tswa fela gore dithulaganyo di ntse jang mo lapeng eleng mo losikeng. Mme ka dinako tse dingwe motho o nna ka fa tlase ga kgatelelo ya go tlhokomela motsofe, a sena bokgoni kgotsa a sena le nako. Mme go solofela gore ke ene o ka tlhokomelang motsofe o.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka melepana e rileng. Mo go tlhokomeleng batsofe. Jaaka ga ese gantsi o ka bona motho o tlhokomelang motsofe, a bontsha lerato le le tseneletseng mo motsofeng. Mme e le se se tlhokegang ka gonne motho a godisitse jwalo.

Ditso di farologana thata. Mme fa na le malapa ga a tshwane. Mme fa go tleng ga go tlameleng batsofe, fa re sheba makgowa bone gantsi ba isa batsofe ba bone kwa dintlong tsa batsofe. Mme fela rona batho bantsho gantsi re rata go tlhokomela batsofe ba rona. Re ba oka go fitlhelela ba ya kwa ntlung ya bone ya bofelo.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone tlamelo e leng teng ke ntlo ya bagodi. Mme tota yone e santse e na le gore e tshwanetse e e tiye kgotsa e gole. Gore e kgone go tlhokomela bagodi ka moo go tshwanetseng ka teng.

Mafelo a ke a itseng a go tlhokomelwang bagodi ke matlo a bagodi. Mo matlong ano gantsi ditirelo tse ba di fiwang ke gore bagodi ba nna teng fela jaaka ba ka nna ko lapeng. Ba tlhapisiwa, ba jisiwa, ba tsena mo mananeong a farologaneng go ka sedila mmele le tlhaloganyo. Mme gantsi matlo a go tshwanetse gore o duele.

Ke nagana gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe, ke thulaganyo e ntle thata. Ka gonne ke batsofe ba le bantsi ba ba mo tsietsing ya gore ga bana ba ba tlhokomelang. Mme tota thulaganyo e e santse e ka gola, gore e tle e thuse batsofe ba le bantsi. Mme ba tle ba tlamelwe ditlhokego le tlhokomelo e ba e tlhokang.

Ke nagana gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e thusa boleng jwa botshelo jwa batsofe thata. Ka gonne go na le batsofe ba e leng gore ga ba na ko ba ka kry-ang kgotsa ko ba ka bonang lotseno teng. Mme madinyana a ba bonang mo pusong a ba kgona go reka ditlamelwana tse ba di tlhokang kgwedi le kgwedi. Mme gape ba bangwe ba kgona le go thusa le ditlogolo le bana mo go tseneng sekolo le go ba fepa.

Fa o batla go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tshwanetse o ye go tlatsa dipampiri kwa ofising ya SASSA. Mme go tlatsa dipampiri kgotsa diforomo tseo, o tlamile o nne le bokao jwa gore goreng o tlhoka phenšene e o jaaka o le motsofe. Gantsi ba sheba le dingwaga tsa gago le boitekanelo jwa gago.